Nka rotloetsa wa lelapa go tlhopha tlhokomelo ya botsogo ya puso ka gonne koo go na le tlhokomelo e e tsepameng go na le ya poraefete, ko poraefete go lebeletswe fela madi.

Dipetlele le ka bontsi ga di na didirisiwa tse di lekaneng le kitso ya bongata go thusa balwetse. Se se botlhokwa se puso e ya se dirang ke go dira gore dipetlele di nne le didiriswa tse di lekaneng mme go nne le kitso e e fiwang dingaka ka go thusa balwetse.

Bokotsi jwa go berekisa ditlhare tse di sa kwadisiwang ka mo tlase ga SAHPRA ke gore o ka iphitlhela o na le malwetse a a sa itseweng.

Nnyaa, bolwetse jwa HIV and AIDS ga e sa tlhole e le tlhoba boroko mo go nna ka lebaka la gore go na le dipilisi kana yone treatment-e e e jewang mme fa motho a e ja sentle ka nako e e le nngwe mogare o ka se boniwe mo mading a gagwe ebile mogare o ka okobala.

Motho a ka itlwaetsa go belaela fa sengwe se lebega selemo nna ke thata, botsa pele, o dire dipatlisiso mme o seka wa potlaka.

Di ka thusa ka go isa ditirelo kwa bathong jaaka go dirisa di-mobile clinic.

Sa ntlha motho oo o tlhoka go ikamogela gore le rona re tle re mo amogele.

Ditshwanelo tsa setso tse batho ba lebelelang go di latela ke go tlotla bagolo, go nyala kgotsa go nyalwa ka setso, go se ganetse melawana ya morafe.

Nka leka go mmontsha bokotsi jwa go se bone kalafi ka nako ka gonne fa dingaka tsa Sekgowa di palelwa go raya gore dingaka tsa Setswana kgotsa tsone tsa setso di ka kgona.

Go goga maoto ga badiri, go dira ba iketlile ka bonya go ya dijong tsa motshegare otlhe sebaka sa ura le go tsa go nna le nako ya di ka fa gare ke gone go dirang gore batho ba tlale mme ba fetse thari kwa tleliniking.

Go na le mobile tleliniki eo e yang kwa bogoding ba e leng gore go thata mo go bone gore ba ye tleliniking le go ikamogela ditlamelwana tsa pholo jaaka dipilisi jalo-jalo.

Go ya fela ka lelapa gore a go na le mongwe yo o ka tlhokomelang mogodi, ga go sa nna jalo mogodi a ka nne a isiwa kwa tlhokomelong ya bagodi.

Selo sa ntlha ke gore bana ke bone ba tota ba tshwanetseng go tlhokomela batsadi ba bona go ya ka setso mme mo segompienong o fitlhela go batlile motho fela yo o tswang koo yo e leng gore ga a amaneng le mogodi o ka sepe mme a kopilwe gore a mo tlhokomele.

Setso se rotloetsa go nna mmogo le go tshela ka tlotlo le tlotlomatso.

Lelapa ke lone motheo wa ntlha wa go tlhokomela mogodi mme gompieno go farologane fela thata gonne go na le gore bagodi ba tlhokomelwang teng o fitlhela mogodi a isitswe teng go tlhokomelwa ke batho ba bangwe.

Bagolo ba dirisediwa ditirelo mo malapeng a bone, fa go ka direga gore ba ye ditheong dingwe ba na le tetla ya go fetisediwa ko pele.

Go na le ditheo tse di tlhokomelang bagodi. Ee, gantsi di a duelwa, bagodi ba fiwa ditirelo tse dintsi fela thata.

Puso e ka leka go thusa ka tsa ditšhelete mo ditheong tseo di tlhokomelang bagodi gore ba lelapa ba seke ba iphitlhela ba imelwa ke dikoloto.

E ba ama ka tsela e e molemo fela thata e re ka ba tla bo ba sa nne le kgatelelo ya maikutlo ya gore ba tlile go patela ka eng.

Kopo e dirwa ka go tlatsa diforomo mme morago diromelwe kwa lefapheng le le maleba.

Pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe e imolotse ba lelapa la mogodi fela thata ka lebaka la gore ga ba sa tlhole ba na le kgatelelo ya maikutlo ya gore ba tla duela jang.

Motho o simolola go amogela madi a pension-e fa le dingwaga di le some a marataro, lebaka ke gore gantsi motho fa a tshwara dingwaga tseo o a ba a ntshiwa kwa tirong fa e le gore o a bereka.

Go ka dirwa maiteko a gore ditleliniki tsa di-mobile di ba fitlhelela kwa magaeng a bona kgotsa go ka dirwa, go ka rulaganngwa sepalamo seo se tla ba tsayang se ba isa kwa dipetlele.

Go ka dirwa dithulaganyo tse di akaretsang gore go nne le dipalamo tseo di ka ba latelang mme di ba ise dipetlele kana go ka rulaganngwa gore ditleliniki tsa di-mobile di ba latele ko magaeng a bone.

Ga go sekgala jalo-jalo ke tsamaya fela metsotso e ka nna some a mabedi pedi.

Go botlhokwa fela thata ka gonne o fitlhele go na le balwetse ba e leng gore ba palelwa ke go ya kwa ditleliniking.

Motho a ka fitlhelela kalafi ya malwetse a e leng gore ga e se a leruri kwa tleliniking, malwetse a a tshwanang le bolwetse jwa mafatlha, sehuba, go opiwa ke tlhogo, jalo-jalo.

Go le gantsi go lebelelwa palo ya batho, ke teng ka moo o fitlhelelang go agilwe tleliniki e le nngwe e re ka go sa dule batho ba bantsi kwa magaeng, gape gore tliliniki e nne kgakala go le gantsi go lebelela gore ke kae gore batho ba le bantsi ba ka e fitlhelang teng kgotsa ko beiwe mo magareng.

Botsogo jwa balwetse ba ka nna mo kotsing gape bolwetse jwa bone bo ka se fole ka bonako. Selo se balwetse ba ka se dirang fa go sena melemo kwa tleliniking e ba tsamaya ko go yone ba ka leka go etela ditleliniki tse dingwe tse di gaufi.

Go le gantsi kwa ditleliniking badiri kana baoki ga ba itse go bua sentle le balwetse, ba ba raya dipuo tse di botlhoko kana go ba shout-a.

Go na le mela e meleele kwa ditleliniking ka jalo ga o tlile phakela o ka bona thuso ka bonako.